Ubundlobongela obusekelwe kwisini eMzantsi Afrika bubangelwa zizinto ezininzi ezidibanayo. Ezinye zezizathu zibandakanya imbali yobandlululo. Ukungalingani kwezoqoqosho kunye neenkolelo azibambe ngxi ezinxulumene nesini. Ukungalingani kwamandla phakathi kwamadoda nabafazi kudlala indima enkulu kunye nokuswela imfundo malunga namalungelo esini kunye nokuziphatha okukhuselekileyo. Kubalulekile ukuba siqwalasele indlela yokulwa oku. Ukukhathaza imfundo, ukuxhasa amaxhoba kunye nokuphucula iinkqubo zomthetho kunokunceda ukunciphisa ubundlobongela.

Ngokolwazi lwam ewe abantu bayayazi indlela yokuthatha amayeza okuthomalalisa intsholongwane kagawulayo. Bayaya eziklinikini ezisondeleyo kubo kwaye bayafundiswa apho ukuba umntu uthatha ipilisi enye ngosuku aphindele ekliniki qho emveni kweenyanga ezintathu. Kwaye bayaxelelwa ukuba ukuba bayazitya kakuhle iipilisi ingathomalala intsholongwane kagawulayo.

Ewe, ziyasebenza ngokuba abantu abayitya kakuhle amayeza entsholongwane baye bathunyelwe amayeza kwiivenkile ezisondeleyo kubo njengevenkile enguShoprite kwakunye nooClicks. Kuzanywa ukukhawulelana neemeko zokugcwala kwaseziklinikini. Bdaweni yokuba abantu bayogcwalisa eziklinikini bayawathunyelwa amayeza ngezi venkile ndigqiba ukuzibandakanya. Apho ndihlala khona azikho iinkalo ezifuna ukuphuculwa.

Bhuti, nanjengoba ungumntu ohleli nje uphathwa yintloko ebuhlungu rhoqo ndicela ukukukhapha siye kwagqirha, kwenzele into yokuba ugqirha abe nokunika izinto zokuthomalalisa ubuhlungu bentloko yakho. Kwaye abenokwazi nokujonga ukuba kuyintoni unobangela wento yokuba uphathwe yintloko.

Ndingava kabuhlungu kakhulu ngoba kaloku ukuphila komntana wam kuxhomekeke kula mayeza ndinothi ndiwafumane. Ngoko ke ndingadandatheka kakhulu kwaye ndingacela into yoba ugqirha aphinde andibhalele imbalelwano yokuba ndiphinde ndibuyele eklinikini kuze ndiyowakhangela amayeza okokuba awakafumaneki na. Okanye ndingamcela ugqirha intoba andibhalele ndiyokukhangela amayeza kwenye ikliniki endinothi ndikwazi ufikelela kuyo ukuze umntana wam akwazi ukuncedakala.

Mna ndicebisa ukuba abantwana abafika kusasa kakhulu esikolweni ndithetha ukuthi abafika ngexesha esikolweni mabanikwe isidlo sakusasa baphekelwa isidudu. Baphinde banikwe weer ukutya kwasemva kwemini ukwenzela into yoba kuzanywe ukukhawulelana nemeko yabantwana ababuya emakhaya balale bengatyanga.

Ndingabhala imbalelwano kwisebe lezempilo ndibacacisela ngemeko yam, ndibacela ndibabongoza intoba mabazame indlela ngoba le meko ingaphaya kwamandla am, kwaye andivi kamandi xa ndibona abantu bephuma esibhedleleni bengawanikwanga amayeza abawadingayo.

Ndingamhlalisa phantsi umyeni wam ndimxelele okokuba ndizohlala ndimxhasa, ndizawuhlala ndikunye naye. Makatye iipilisi ukukhawulelana nemeko yakhe ukwenzela into yoba isimo sakhe sikwazi ukuphinda sibuyele kwindlela ebengayo.

Ndingaya egqirheni, lona linokwazi ukuhlola ukuba umonakalo uvela phi. Lona lizokwazi ukundinceda ukukhawulelana nale meko ndikuyo ngokomoya.

Ukukhula kwenani labafana abaxhaphaza amantombazana kubangelwa zizinto ezahlukeneyo ezifana nokungalingani kwesini, ukuswela imfundo efanelekileyo, ubunzima bezomnotho, imithetho eswele amandla okuphumeza izigwebo kunye nefuthe lentlalo. Ukujongana nale ngxaki kufuna intsebenziswano noluntu, umthetho obukhali kunye nemfundo yokutshintsha iimbono ezimbi malunga nesini.

Nanjengomntu othandayo ukuthetha nabantu ndingazama incoko nomntu endihleli ecaleni kwakhe, sincokole nokuba sincokole ngantoni kodwa into ezawubangela into yokuba ixesha lihambe. Kungenjalo, ndingakhupha umnxebelelwano wam ndidlale kuwo iigeyimu okanye ndingene kumakhasi onxibelelwano ndifunde iindaba.

Ndingamhlalisa phantsi ndithethe naye ngelithi ukuba ezi ziphumo lolu vavanyo ziphuma zisithi ukhulelwe zikhona iindlela zokudila naloo nto. Kodwa ukuba ziphuma zisithi akakhulelwanga zikhona iindlela zocwangcisa ukuze umntana oyintombi aphephe ukukhulelwa ngesiquphe.

Yahlukile kakhulu ngoba abantu abahlala ezilalini bambalwa kakhulu, bayodlulwa ngabo bahlala ezidolophini. Kwaye abantu abahlala ezilalini, iindawo abanothi baye kuzo for izikhalazo zikude kakhulu kunasedolophini.

Mntana wam, ndicela uphulaphule apha. Awunguyanga owokuqala ukukhulelwa esesikolweni ungenguye nowokugqibela okhulelwayo esesikolweni. Ukuba uzawuyeka ukufunda uhlale endlini, loo nto ingabangela intoba ikamva lakho nelalomntana umthweleyo litshabalale. Ngomso nangomsomnye awuzoqesheka ukwazi ukufumana umsebenzi, kwenzele ukwazi ukhusela ikamva lakho nelomntanakho. Eyona ndlela ingabangela into yoba ikamva lakho likwazi ukufezekiseka kunye namaphupho akho kukunyamezela isikolo, nyamezela isikolo ungazihluphi ukuba abantu bazothini.